Engingakwenza ukuqikelela ukuthi abantu abadinga usizo bazizwa bephephile kule ndawo ukuthi ngiphinde ngikhumbuze amalungu engisebenzisana nawo ukubaluleka kokugcina imfihlo mayelana nempilo yomunye umuntu ozayo azofuna usizo kule ndawo le esikuyo. Uma ngabe kumele kube khona izinqumo engizithathayo njengomphathi, ngingazithatha lezo zinqumo ukuze ngizokwazi ukuthi ngiqinisekise ukuthi akuphindi kwenzeke iphutha elifanayo.

Ngokubona kwami, izibhedlela zikahulumeni zinezinkinga zokuthi abasebenzi bazithola bebancane kakhulu okunenani labantu abafikayo ukuzofuna usizo.

Ngingamululeka umngani ngokuthi akazinike isikhathi nje yena. Azenzele yena, azitholele yena indlela, izindlela zokuthi ezwe kubantu abayithathile imijovo le. Afunde, ahlukanisa, afunde amaphephandaba ahlukahlukene, abheke izinkundla ezahlukahlukene abone ukuthi uluvo lwabantu lona luthini.

Izinselela engabhekana nazo ukuthi i-generator yathatha isikhathi ukuthi ibe on, ukuthi iqale ukusebenza. Ezinye izinselela engabhekana nazo ukuthi yonke izinsiza kusebenza zethu asikwazi ukuzisebenzisa zonke ngenxa yokuthi ziningi kakhulu uma ngabe ugesi ungekho, azikwazi ukuthi zonke sizixhume. Okwenza ukuthi sinciphise izinsiza kusebenza. Okwenza ukuthi singakwazi ukuthi sisheshe ngendlela esijwayele ukuthi sisheshe ngayo ekusizeni.

Indima edlalwa abasebenzi bezempilo ekuqinisekiseni abantu ngokuphepha komgomo eyokuthi badlulise lokhu bona abakufundisiwe bakudlulisele kubantu, kumphakathi. Bakuchazele ngendlela esezingeni lokuthi umphakathi ukwazi ukuthi uqonde ukuthi yini le abayichazelwayo.

Indlela yokuthi abantu babone ukuthi umuthi uphelelwe isikhathi okanye uwumgunyathi. Okwesikhathi bazobheka lapho la ekubhalwe khona ukuthi umuthi ukalelwe isikhathi esingakanani ukuthi uvumeleke ukuthi usetshenziswe. Okomgunyathi, bangabheka kwi-barcode mase bathintane . Bathintane nehhovisi lezempilo ukuqinisekisa ukuthi lumgunyathi, okanye imithi efanelekile vele esemthethweni.

Engakufunda kulesi simo esasibhekene naso ukuthi, kumele sihlale senze isiqinisekiso sokuthi sine-petrol eyanele, amafutha anele ukuthi i-generator isebenze. Ngaphinde ngafunda ukuthi kumele kwandiswe inani lama-generator ngesizathu sokuthi uma ngabe kulelinani esinalo lama-generator kuba khona izingcingo nezinsiza kusebenza esingakwazi ukuthi sizixhume ngesimo sokuthi i-generator iyasindelwa.

Amazwi engingawasho kulo mfundi enduduzo, ukuthi ngimkhumbuze ukuthi zikhona izikhathi ezinzima ake wadlula kuzona, kepha lezi zikhathi nazo zigcine sezidlulile. Uma ngabe engenayo into angakwazi ukuyiqhathanisa nale eyenzekile, ngingamukhumbuza ngimenzele ngimenzele isibonelo ngento eyayivela komabonakude, ukumkhombisa ukuthi le simo ababhekene naso isimo esizodlula. Akusho ukuthi sekuwukuphela kwempilo usazophinde alulame abengcono noma ngabe yini abhekene nayo njengamanje.

Indlela engingakhuthaza ngayo amanye amalungu ngokwabelana, ukuthi ngiwazise ukuthi nawo uma ngabe eyabantu abathola ukuthi babelwe ngolwazi, ngibakhumbuze, ngibakhumbuze ukuthi, bayabona yini ukuthi lokho ukwabelwa ngolwazi kwabasiza kanjani ekutheni bakwazi ukubhekana nesimo okanye bakwazi ukugwema isimo.

Uma weqa imishanguzo ye-HIV uzibeka ebungozini bokuthi ungenwe yizifo kalula, kanti futhi uphazamisa uhlelo obekuhamba ngakhona emzimbeni wakho. Uzifaka ebungozini bokuthi ungagula uze ungasasinda, ngesimo sokuthi wena uyeqa isikhathi sakho sokuthi uthathe imishanguzo yakho. Uzothi uma usuphindela uyithatha imishanguzo usuke usuphazamisile vele isimo ukusebenza kwayo egazini yakho emzimbeni wakho. Okungenza ukuthi manje kube nzima ekutheni uphinde futhi ujwayele ukuthi imishanguzo isebenza kanje emzimbeni wakho. Okungaholela ekutheni ugule usuqala ukugula-ke manje ongazi ukuthi uzokuqeda kanjani, okukade kungenaso isidingo.